Metshameko yona e ntsha bodutu mme metshameko e thibelela bana gore ba seke ba dira dilo tse di sa siamang ka gore metshameko ga e seo, bana mmogo ba basimane ba nagana dilo tse di sa siamang ba nagana go berekisa diritibatsi ba nagana go tsamaya ba ile go utswetsa bangwe gonne ba gone go go ja kapa go goga dilo tse le tsa bone tsele. Ba banenyana bona, bona ba nagana go tswa ba ye ko le di-shop-ong ba ile go reka bojalwa mme metshameko e siame ka gore e dira batho ba nne sentle mme ba tlhomphane, ba bonane kgapetsa le kgapetsa.

Ee, ke nagana jalo ka gore gona jaanong ke kgona go tshameka le motho ke le fa ena a le ko gabone ke tshameka le ena online ka gore ke na le data le ene o ne le data teng and-e rea kgona goreng re berekisane mmogo ke tshameke ka fa le ene a tshameke ka koo ka gore thekenoloji e e tlile ka bonako mme e tlile go re dirisa kapa e re dirisa dilo tse e le goreng re ne re sa di dire pele. Mme metshameko e dira gore le kelello tsa rona di bereke sentle kgafetsa-kgafetsa mme le gore re nagane sentle re seka na ra nna fela ra nagane dilo tse di sa siamang bo diritibatsi, bo go utswetsa batho, bo go tlhaba mongwe, bo go lelekisana mongwe, di dira gore re nagane dilo tse di mme di a re ruta ka tsa .

Metshameko ke e mentsi, metshameko ya kgwele ya dinao, motshameko wa morabaraba, motshameko wa netball-o, motshameko e mentsi le Ludo ke motshameko kapa yone chess-e ka gore metshameko eo e ruta motho mme e ruta motho gore a dire ka botshelo jwa gage mme e boele e rute motho ka tsa dipalo gore motho ga a sa itse sengwe ka metshameko eo motho o a kgona gore a ithute dikolo di tswaletse mme metshameko e dira gore batho ba nne sentle matshelo a bone a be a siame mme a dira gore batho ba nne ba le mo ntlong or-e ba le ko di-stadium-eng, ba kgone go bona gore bana ba bangwe ba tshameka jang.

Ke gore tsona ga di ame thata ka gore tsone di dira gore o bone motshameko mo TV, mo thelebišeneng ka gore go na le batho ba bangwe ba senang madi a go tsena kwa metshamekong eo mme ileketerone ke yone e dirile gore bophelo ba motho gore botshelo jwa motho bo siame, motho a kgone go lebelela sengwe le sengwe mo founung ya gagwe ka gore sengwe le sengwe gona jaanong ba se tsentse mo founung mme ke kgona go lebelela motho ya kgakala nna ke le fa fela ga ke na le data.

Ke gore ke a itse gore ke a kgona gore ke tseye diphadisano tse dintsi mo mogaleng mme ke kgona go lebelela metshameko e mengwe mo megaleng ke le kgakala le bona mme metshameko e megaleng gantsi-ntsi e na le gore batho ba dire madi ka ona ka gore sengwe le sengwe se se mo founung ga fela motho a kgona go se berekisa sentle se ka mo tsenyetsa madi mme se ka mo tsenya le sekolo ka gore bana ba kgona go tsena sekolo mo founung ya bone. Mme metshameko yone ka botlalo ke dilo tse di siameng baneng ka gore e dira gore motho a maatlafale mmele.

Metshameko ke metshameko e mentsi thata, motho o itlhophela fela a reke data kapa yona data, o tla kgona go e tshameka. Mme ke motshameko wa kgwele ya dinao, ke wa morabaraba, metshameko yotlhe e teng lefatseng o a go kgona go e tshameka mo founung mo o tle o tshwanetse ke gore o tseye ditokomane tsa gago pele o tshameka. Ba kgone gore ga o win-ile ba tseye madi a gago ba a tsenye mo account-ong ya gago kapa mo bankeng ya gago gona ko kae? Mo founung ya gago, se itlhokelang fela ke data le network-e gore o kgone go dira.